Ke le mmakgwebo ya hlwahlwa, ha ke ya thaba haholo ke sena se etsahetseng sa hore sekepe se tlo dula nako e telele, re seke ra thola dintho tsa rona, hobane batho ba tshepetse ho dintho tse leng hore ke tlo di ke tlo ba offer-a tsona. Ke lo ba rekisetsa tsona. Jwale nako e ya senyeha ene le lebitso la kgwebo ya ka ya senyeha, ha ke ya thaba ho hang.

Aa mona moo keleng teng, ke kwatile ha bohloko hobane hake tsebe le hore na ke reng jwale ha koloi ya ka se tswile mabidi tje, e le hore hosane ke hlokahala hore ke ye mosebetsing. Ho tlo etsahala jwang ka bophelo baka le mosebetsi wa ka? Aa ntate o tla tlameha ke hore o mpatlele koloi e tla nkisa mosebetsing ka ha koloi ya ka ke ena, o se o e sentse o e sentse. Ebile le ha o sa tsebe le ho lokisa, o njwetse hore na ha o kgone ho e lokisa. Ke e batlele motho e mong a tlo e lokisa. Nkabe o ile wa bua hantle haebe o sa kgone ho e lokisa.

Dikotsi tsena tse ngata di bakwa ke hore batho ba tlabe ba le bangata tseleng, mme bongata ba bona ba kganna ba nwele bojwala ka tlasa kgatello ya bojwala le kgatello ya dithethefatsi. So ke ka moo o tla bonahalang ho etsahala dikotsi tse ngata mebileng ya rona. Hobane batho ba tla be ba kganna ka se ka sekgahla se hodimo, ba tatetse ho ya moo ba yang kapa ba kganna tlasa ba hatelletswe ke dithethefatsi tse feng.

Taba ena ha ena ka mokgwa oo e ka lokiswang ka teng ntle le hore motho mang moo ka mong a ipeha hantle pelong ya hae. Hore batho ba bang ba rata ho kgetha ditekesi tsena tsa di-uber, ha ba bang ba kgetha ho ya di-taxi-ng tsena tse kalangwang ke batho kaofela ba bangata. Hape ho tla tseba ka hore ke mang a kgonang ho patala e feng. Ha tsena tse tlalang batho di nka nako e telele, batho di nka nako e telele mme batho ba bang ba bona seo se sa basebeletsi. E mong le mong o tla palama taxi ho ya ka moo a bonang hore e mo sebeletsa ka teng.

Batho ba bomme le bona ho hlokahala hore ebe bomme ba kgannang di-taxi le bona hore ba, ba hlokomele malapa a bona financially hobane ba na le bona bokgoni boo ba ho kganna jwalo ka batho ba bontate. At the end of the day. Kaofela re batho re kgona ho etsa se itseng, so se ka kgonwang ke bontate le bomme le bona ba se kgone ho se etsa.

Nka kopanya batho kaofela be eleng hore ba batla ho ya moo, ke ba kopanyetse tekesi eo eleng hore ba tla e palama, e tla ba isa moo, e ba siye mono le e tla kgona ho ba kgutlisetsa moo ba dulang teng hore ba seke, ba sokola ha ba kgutla.

Mohlang re ne re ye leetong le yang Kapa Bophirimela re na tsamaye ka bese, re tsamaya matsatsi a mabedi kaofela, ho tsamaya teng re ne re tsamaya hantle tseleng. Ho sena ditshitiso dife kapa tse re ebile re rekile le mofao wa rona o ka reng bohobe le nama le tsona dinomaphodi tse ding, hore re nne re theosetse dijo tsa rona le hore mmele ya rona e ne e dule e na le metsi ka ho yona. Re na tsamaye haholo ebile re thabile haholo.

Hei lona bana, ha le qeta hoja moo le etse hore le tlose maforofotsane ana a lona, a tla be le a entse fatshe a ntho eo le e jang eo. Le ske la ntsheleka koloing ena ya ka. Hobane ha ke batla ho palamisa bakganni, ba bang ba tlo complain-a ka hore tekesi ena ya ka e feila ha e kalamehe.

Nna ke sheba tekesi ka ka boemo ba teng, hore na e maemong a jwang ha e le maemong a sa thabiseng, ha e bonahalang e kareng e tlaba koloi e tla re phethola e beha maphelo a rona kotsing e ha ke e kgethe. Ke kgetha le hore mokganni yena o tsamaya ka ka pace e jwang hore re skebe ra tla ra iphumana re le kotsing tseleng.

Tjhe, ke bona dibese di sa fane ka ka boleng bo phahameng. Ha o tla bonkgono le bontate moholo hobane bongata ba bona ba a sokola ka ho kena ka hara dibese ene ha hona motho e leng wa kgona ho ba thusa ho re kena ba kene ka hara dibese, ba dule fatshe kapa, ntho e etsang hore e ba thuse beseng moo e kentsweng beseng hore ba kgone ho ikalamisa ka bo bona ba bona.